Dumela o bua le Mpho mona, ke qeta ho bona kotsi e bohloko haholo mona, ke hloka thuso ya ambulance le sepolesa. Ho na le koloi e qetang ho thula motho, o na leka hore a balehe feela e thotse registration ya koloi, ee. E ka mono Naledi extension dishopong tsa Pilgrim's di-robot-ong. Ke ya leboha mohlomphehi.

Nyollo ya dibese nna kannete ha e ntshware hampe. Hobane hangata ha ke sebedise di-bus ha ke di sebedise hohang. Hobane nakong e ngata ke sebedisa taxi kapo ke tsamaya ka maoto.

Bakganni ba di-Uber ha ba tlameha ho etsa tsela ya hore ba fumanehe, ntle le ho sebedisa phone kapo App ya bona hobane, batho ba tsofetseng kapo batsofe ha ba tsebe ho sebedisa dintho tse tshwanang le di-App tsa di-phone. Jwale ho ka ba betere ha ba ka tsamaya ba lo ema ditulong tse ba tsebang hore batsofe ba ba ho tsona hangata. Ba ba jwetse hore ke nna mokganni wa Bolt, ke kopa ke ho felehetse tjhelete ya hao e tlo ba bokana, feela ba se ka ba batla tjhelete e ngata.

Eya nna nka e sebedisa terene ho ya mosebetsing kapa ho ya toropong. Hobane terene ha e patalwe tjhelete e ngata jwale ka di-taxi kapo dibese kapo tsona di-Bolt, le di-Uber. Terene e hantle haholo ho batho ba tshwanang le nna ba e leng hore hangata tjhelete e tloha na yona.

Taxi ena ke sekorokoro haholo e bile e tlo ntabolela mose. Nkekebe ka palama taxi ena hobane e tlo ntabolela ebile e nkga petrol-e, etlo re hlatsisa. Ke ya leboha ke se mpe ke tla ema hape sebakanyana se seng.

Ha o palama sefofane o hloka hore o shebe hore dintho tsa hao kaofela o di tshwere di hantle, o shebe merwalo ya hao hore e lekana eo ba e batlang ho sefofane seo. O tshware le nako hape hobane ho bohlokwa haholo hore o tshware nako ha o tsamaya ka sefofane. Hobane ha o ka se ka fihla ka nako wa thola le hore sefofane sa hao so siile, ha ba o busetse tjhelete ya hao.

Dumela mohlomphehi. Ke na le bothata hobane nkgono wa ka o na tlile mona a tlo reka ticket. Feela ha la mo fa ticket ya batsofe, o patetse tjhelete e felletseng. Now why tshwanetse hore le patadise nkgono tjhelete e felletseng hobane, ho ngotswe mona hore batsofe ba na le twenty percent discount ya tekete? Ne ke kopa hore ke bone ya moholo, ke tlo kgona ho buisana le ena hantle, a njwetse hantle hore ke ka baka la eng nkgono o patetse tjhelete e felletseng.

Ke bitsa Uber ena e ne e re ke tlo patala mashome a mararo. A ke utlwisisi hohang hobane ke ntsha jwang mashome a mane. Tjhe ntate nna ke tlo patala mashome a mararo feela ho fella moo.

Dumela mohlomphehi, nna ke Mpho. Ke tla ke buela ke tla ke le molomo wa bana wa baithuti ba sekolo ba tsamaeyang ka maoto ka mehla le matsatsi. Ke ne ke kopa hore kantoro ya mmuso e ka fa bana ba na koloi e ba ka tsamayang ka yona, ho ya le ho kgutla sekolong ka mehla, hobane e hlile ha wa bolokeha hore ba ka tsamaya ka maoto ka mehla. hobane nthwe nngwe le nngwe e ka etsahala.